Matlhare a lephutsi.

Dipanana di rata tikologo e mogote, ga di rate serame.

Ditamati di batla letsatsi le mbu o tiileng gape le tlhokomelo, ditamati di rata metsi ditamati di rojwa morago ga dikgwedi di le tharo go isa go nne o tshwanela ke go di roba ka go di sega ka sekere.

Rooibos e jalwa ka peo, e jalwa thata ka kgwedi ya Ferikgong. Rooibos e roba gangwe ka ngwaga ka Lwetsi le Diphalane, tshela metsi a belang mo godimo ga rooibos tlogela metsotso e ka nna tlhano go ya supa gore tatso e tsene.

Rooibos e thusa ka go robala sentle, go busa takatso ya dijo le go thusa ka kgatelelo ya maikutlo.

Kgwetlho go tlhaela pula kgotsa dipula tse di sa tlwaelegang, tharabololo go dirisa mekgwa ya temo jaaka go jala ka nako e e.

Maungo a le go bewa mo dijaneng tse di.

Di ka nna lobaka lo lo leele mo .

Ditapole lebaka di dirisiwa mo di-recipe-ng tse dintsi.

Dithoro le mabele di botlhokwa mo mafelong a a tlhasetseng ke leuba, seabe ke gore mabele a dirisiwa thata mo di-diet.

Go thusa lefatshe le ditlhare tsa tlhago, lefatshe le boloka botsogo jwa lone mme ditlhare tsa tlhago tse di bapileng le masimo ga di nyelele.

Mabele a botlhokwa ka gore ke dijo tse di siametseng maemo a pula ka jalo di kgona go gola mo mafelong a a omileng.

Tikologo le maemo a bosa, mofuta wa lefatshe, peo le kgatlhego ya tsone, mekgwa ya temo, metsi le tlhokomelo.

Ga o tshele mo lefelong le lengwe fela, go kgona go tshela mo pula e nnye.

Mo dijong go apaya dijo jaaka marinate ya nama kgotsa tlhapi kgotsa go naya dijo tatso e e monate, mo ditlolong ditlolo tsa letlalo e na le antioxidants tse di thusang go fokotsa matheba le makgakga a letlalo.

Matute a merogo, juice ya tlhago, merogo e kopanyang le maungo, dijo di gatseditsweng, merogo e jaaka khabitšhe e dirisiwa mo .

Morogo o motala o thusa go nanatla mmele le madi, tamati e dira gore dijo di nne monate.

Mo temo ya maungo, go dirisiwa ga thekenoloji go lemosa malwetsi pele ga nako le go laola dikgokagano tsa diboko. Mo kgwebong ya maungo, technology e thusitse go gasa le go boloka maungo lobaka lo lo leele ntle le go senyega.

Pula le metsi, mafelo a pula e ntsi le e nnye maungo ha tshwane, mogote le mogote o o masisi mafelo a a nang le mogote le mafelo a a phodileng.

Go ja maungo kgapetsakgapetsa go fokotsa kotsi ya malwetsi a sa feteng ka bonako, maungo a tletse ka di-vitamin di-mineral-e le diphutso tse di thibelang malwetsi. Tsenyo ya maungo mo dijong tse di nang le dikotla kitse, go tsenya tlhapi tsa ditlhare tse di nang le sukiri e nnye kgotsa maungo a a omisitsweng.

Thuto ya mosebetsi le go fokotsa ka gore ka go tsenya maungo mo di-industry-ng tse di farologaneng batho ba bantsi ba ka kgona go simolola dikgwebo tse di itlhophileng.

Merogo e na le di-vitamin le di-mineral-e tse di jaaka iron le potassium, go tsenya spinach kgotsa beetroot go fokotsa sukiri mme go tsenya.